Loko a ndzi ri mutirhi wa swa rihanyo, a ndzi ta tsundzuxa vavanuna leswaku ku kambela timhaka ta xitsongwatsongwana xa HIV. Swi kahle ngopfu hikuva u ta kota no tiva xi status xa wena swa ku u yime ka xiyimo xa njhani, u kota u kota ku tisirhelela minkarhi hinkwayo. Xikombiso if u kuma leswaku u negative u ta kota ku endla leswaku u tisirhelela mikarhi hinkwayo, na loko u vona leswaku u positive u ta tisirhelela eka van'wani vanhu loko u fanele u tlela na vona. Swi kahle ku tisirhelela a hi tisirheleleni ni wo kambela kambela minkarhi hinkwayo.

Ina vatswari va na mfanelo yo endla leswaku vana va vona va xinuna va yimbisiwa va ha ri vatsongo swinene. Hikuva n'wana wa mfana loko o ze a va ka malembe ya le henhla kumbe o ze a kula ngopfu a tiva na vavasati, swi ta endla leswaku loko se a ya a ya yimbisiwa a hlwela ku hola loko se a yimbile i ta teka nkarhi wo leha njhani a nga si hola, so hi yo mhaka swikahle ku va n'wana kumbe vatswari va teka xiboho xo yimbisa vana va ha ri vatsongo. Swi endla leswaku va khomeka va vana va kota no va vona vona, va kota no endla leswaku va ngetlisa va hola va swi tiva rimbewu ra xisati.

Vatirhi loko va lava ku endla leswaku va hatla va va kuma, va va nga endla leswaku if va le ka mhaka ya xiyanimoya va nga endla hi matimba leswaku va va vutisa hi timhaka ta swikolo kumbe swibedhlele kumbe tixopo letikulu leti leti mi nga le kusuhini na tona, hindlela yaleyo va ta endla leswaku va hatla va kuma hikuva swibedhlele na swikolo na tixopo i swilo swo duma swinene.

Leswi va nga swi endlaka leswaku vadyuhari na vakhegula va teka maphilisi hindlela leyinene i ku endla hi matimba leswaku va va hlayela swiletelo leswi nga tsariwa emaphilisi ivi va swi yisa eka Xitsonga. Va tlhela va endla hi matimba leswaku va n'wa hi nkarhi wa kona no n'wa ntsengo kumbe nhlayo ya maphilisi lama laviweke. Xin'wana xa kona va nga endla leswaku va va va va endla hi matimba leswaku maphilisi ma n'weka kumbe va endla ma va mati ma kota ku nweka kahle.

Ina switlhavelo swa COVID-19 swi pfunile ku siva xitsongwatsongwana lexi. Hikuva vanhu vo tala lava a va ri na xona va kumeke va kha va hola, kumbexana xitsongwatsongwana xa COVID-19 xi ve xi va xi kha xi hunguteka, ku fana na sweswi xi herile hikuva vanhu lava a va ri na xona va tlhaviwie switlhavatlhavana kutani xi hela. Nkarhi lowu vulavulaka hi wona a xa ha ri kona xitsongwatsongwana xa COVID-19 switlhavelo swi tirhile nee.

Hi ku ya hi mina tanihileswi ndzi nga vona tindhawu kwala swibedhlele, bndzi yile ka swibedhlele swa mfumo ndzi yi le ka swibedhlele swa vanhu Swa munhu swo hakela mali. Swibedlhele swa mfumo a va hi khomi kahle swinene, hi yo mhaka vanhu vo tala va tshama va ri ku gunguleni va gungula leswaku eka swibedhlele swa mfumo vanhu a va tirhi vq tshama mikarhi yo leha swinene va nga pfuniwaka. Kambe ka swibedhlele swo hakela mali va twisisa leswaku vanhu va khipile mali va getlisa va va pfuna va va pfuna pfuna kahle, va nga va holoveli va nga tirhi na nga tirhi na vona hi tihanyi. Hi yo mhaka swibedhlele swo hakela mali swi kahle swinene.

Mhaka yo munhu u na makhombo a hi xikholwakholwana yi kona, hikuva ni vona vo tala swinene lava ngo va na makhombo, va suka va ya eka va suka va ya eka kumbe dokodela ya xintu va ya va ya va hlambisa hi mimirhi kutani va va kahle. Ni vulavula sweswo n'hweti ya ku hela ntsongwana ya mina ya xisati a yi ri kwala kaya a yi ri na swa makhombo yi nga pasi exikolweni ku nga endleki nchumu hi yona. Kambe va n'wi tekile va n'wi yisa eka wun'wana wa vakokwana wa hina wa nyanga, a fika va n'wi tlhavela, va n'wi hlambisa hi mimirhi va va n'wi nyika masiku manharhu ya yo va a hlamba mimirhi va ri i xiwacho. Kutani a ti kuma a va kahle na sweswi i kahle hinkwaswo swi famba kahle a hi xikholwakholwana kona nge yisi.

Mudyuharhi a ndzi ta n'wi byela leswaku, a hi swi teki leswaku a hi swi tekeni leswaku ndzi na ntokoto na xitirhisiwa lexiya, ndzi vone wun'wani a ta eka mina a xitirhisa hi vhiki xi n'wi tirhela. Ndzi nga n'wi byela mudyuhari leswaku ina i ntiyiso xitirhisiwa xexo xa tirha vhiki, kumbe vhiki ri nga se hela kambe loko ku nga se tshama ku ta munhu eka mina a xitirhisa ndzi ta byela mudyuhari leswaku a ndzi swi tivi wena famba tirhisa xitirhisiwa xexo loko u twa u ri kahle u ta xi tshika kambe swa vhiki a ndzi ku tshembisi.

Hi mavonelo ya mina ku ze ti-ambulance ti teka nkarhi wo leha ti nga ti nga si fika eswimitanini i timhaka ta leswaku vanhu vo tala a va va nyiki tindhawu ta ta straight leti va fanele va ya eka tona. Van'wani tin'wana ti driver ku va ku ri ti driver to tintshwa leti leti sungulaka ku tirha eka eka tiko rero, ta lahleka tin'wana a ti yi tivi tindhawu. Tin'wani i timhaka ta mapatu swin'wana. Mapatu yo tala eswimitanini swa le kule a ma fambeki ti-ambulance ti boheka ku famba katsongo hi swin'wana swi endlaka leswaku tiambulense ti hlwela sweswo.

Hi mavonele ya mina tani hi ku va na ntokoto lowu ni wu vonaka eka vanghana va mina, van'wana va vona va va tirhisa swidzidziharisi hindlela yo biha hi timhaka to ku va va lava ku va va va va va dakwela henhla swinene. Van'wani va va n'wa mabyalwa va dzaha mafole, loko va vona leswaku a swi vanyiki leswi va swi lavaka va tikuma se va dzahna na ma-drugs-i. Swin'wana swi endla leswaku swi endlaka leswaku va dzaha swidzidziharisi hindlela yo biha i timhaka ta xiterese. Van'wani va van'wana va na xitirese, van'wani va feyila swikolweni, van'wana va na switirese swa vatswari van'wana va na switirese swa swa swa swa timhaka ta mujolo. Van'wana va na switirese swa timhaka ta ku va va nga ri na mintirho hi yona mhaka va phela leswaku swidzidziharisi va swi endla hindlela yo biha.

Loko hi fika xibedhlele swivutiso leswi nga ta n'wi vutisa swona hileswaku hi yo mhaka ya yini u nga hi byelaka leswaku u tikile, five ya tin'hweti hinkwato u nga swi tivi leswaku u tikile a swi kona sweswo. Hi yo mhaka ya yini u nga hi byelanga. Xin'wana xivutiso ndzi nga ndzi byela leswaku i mani a nga ku tikisi, hi ta kota ku ya eka vona hi ya tivisa timhaka ta swilo leswiwana. Yin'wana yi nga ta n'wi vutisa ya ti-question ta yona ndzi ta n'wi vutisa leswaku why u nga tisirhelelanga a wu nga swi tivi leswaku ku na ku tika xikan'we na vuvabyi eka misava leyi ke?

Loko va ku munhu u na nsusumeto wa le henhla wa ngati va vula leswaku loko ngati ya wena yi ri henhla swinene hi minkarhi yo tala ngati ya wena loko yi famba endzeni endzeni ka miri wa wena yi fambela henhla swinene, leswi nga ta veka miri wa wena eka xiyimo xo biha swinene leswi hi xilungu va ngo i high blood pressure.

Ku pfuna eka xiphiqo lexi ku endla leswaku tilayini eswibedele etitliliniki ta le matikoxikaya ti famba hi ku hatlisa, ku fanele ku akiwa swibedhlele swo tala kumbe ku thoriwa vatirhi vo tala va ta va ta tirha, va ta endla leswaku swibedhlele swo tala swi hatlisisa tilayeni leti ti endliwaka hi kuma hikuva vanhu vo tala va tshama va tlhela va tlhela va karhala. Swivanana swa rila swin'wana swi twa ni ndlala, mfumo a wu endli hi matimba leswaku ku endliwa swibedhlele na titliliniki to tala etindhawini ta matikoxikaya, ku tlhela ku thoriwa vanhu vo tala swinene.

Ndza pfumela swinene leswaku vunyingi bya vanhu lava kathatekeke emiehleketweni i vavanuna. Hikuva vavanuna vo tala va ti nghenisa ngopfu eka timhaka ta swidzidziharisi. Van'wana va lavalava ngopfu timhaka ta timali hi hi nkarhi wa kwala na kwala, leswi endlaka leswaku va penga, leswi hi ngi i ku khendla. Van'wani va gina va penga van'wani a hi twisisi ku ku khendla ka vona ivi va gina va penga. Van'wana va dzaha swidzidziharisi swo tala leswi endlaka leswaku miehleketo ya vona yi nga vi kahle eku heteleleni.

Mimirhi ya xintu yi pfuna mavabyi ya swi ya hi ku i mavabyi ya njhani. Mavabyi lama yo khoma vavanuna hala hala eka ka eka vununa bya vona, mirhi ya xintu ya swi kota ku horisa. Kambe ku na mavabyi ya ngati lama xitsongwatsongwana xa HIV ya manguva lawa mirhi ya xintu a yi swi koti ku ma horisa. Kambe laman'wana ya timhaka ta ta ta ta swirho swa vavanuna na swirho swa vavasati mirhi ya xintu ya swi kota ku ya horisa.

Mfumo wu fanele wu endla hi matimba leswaku ndhawu yin'wana na yin'wana ya le matikoxikaya yi kuma vatimeli va ndzilo va vona. Kumbe mfumo wu fanele wu aka ti hofisi to tala ematikoxikaya leswaku vatimeli va ndzilo va tshama va ri kona. Tihofisi kumbe ndhawu leyi timovha kumbe switirhi swa vona swa switimela ndzilo swi nga ta tshama kona. Swi ta endla leswaku matikoxikaya yo tala ma kuma mpfuno eka ku timela ndzilo.

Loko ndzi tikuma ndzi ri eka vuxaka bya rirhandzu lebyi xanisaka, xo sungula ndzi ta vulavula na va ka hina ku hi nga yi huma njhani. Loko yo va tsandza ndzi ta vulavula na ti social worker ku ri hi yi huma njhani mhaka leyi. Kumbexana ni huma eka munhu yaloye loko o ndzi landzelela after ndzi humile ndzi ya eka va nawu ka ti social worker exiphoriseni kumbe kun'wanyana.

Mhaka leyi endlaka leswaku tikhampani ta migodi ti thola vavanuna, hileswaku emugodini a ku hlayisekanga swinene, hi yo mhaka vavanuna vo tala kumbe vavanuna va kota ku tiyisela emugodini hikuva mugodi a yi hlayisekanga loko swi ta eka vavasati vavasati a va swi koti ku tiyisela.

Thekinoloji yo fana na vutshunguri bya le kule yi nga fikisisa haleni loko ko tekiwa vanhu vo karhi laha makaya va yisiwa kwale thekinoloji yi nga kona va ya va ya swidyondzela. Kutani va vuya naswona va vuya na ntokoto wo karhi eka thekinoloji yaleyo, hi swona swi nga ta endla leswaku thekinoloji liya yo tshungula yi vuya emakaya. Ku fanele ku va na vanhu lava ya ka kwale yi nga kona thekinoloji va ya teka ntokoto va vuya na yona makaya.

Leti mfumo na minhlangano ya rihanyo va nga ti tirhisaka ku lemukisa hi vanhu va lava xavisaka mirhi ya vuxisi, i ku tsala eswibedhlele kumbe etitliliniki tibodo kumbe swin'wana leswi va nga swi tirhisaka ku endla leswaku vanhu unwana na unwana a kota ku vona. Va tsala tibodo leswaku mimirhi yo tani no tano tani mi nga xavi kumbe loko mi kuma mirhi eka vanhu patwini kumbe tixopo to karhi ta Makula kumbe van'wana vo ka va nga hlayisekanga mi nga xavi eka vona. Mi mirhi mi fanele mi yi landza mi yi landza kwale swibedhlele titliliniki na lomu tixopeni tin'wana emadorobeni ya ti farmers.

A ndzi swi voni swi ri swilo swa kahle mimirhi ya ndhavuko na mirhi ya le xibedhlele a yi fanekelanga tirhisiwa endhawu hi nkarhi wun'we. Loko u tirhisa e ndhavuko wu tirhisi hi nkarhi wun'we u nga mikisi na wa xibedhlele, loko u tirhisa mirhi wa xibedhlele wu tirhisi hi nkarhi wun'we wona ntsena u nga wu tirhisi na wa ndhavuko.

Loko munhu a ri na TB hi n'wi vona hi ndlela leyi minkarhi yo tala loko a tlele navusiku wa badla, u tala ku khohlola nkarhi wo leha kumbe ku khohlola ko tala, naswona loko a khohlola swi khohlola swa yena swi huma swi ri na ngati, xin'wana u tala ku hela matimba minkarhi yo tala a luza na weyiti hi swona kombaka leswaku munhu lweyi i na TB.

Loko hi lava ku tiva leswaku dokodela wo karhi a hi wa le nawini va fane ku kamba leswaku dokodela wo karhi i register-iwini ke, kumbexana u na ndhawu u na xona setifikheti xa HPCSA lexi kombaka leswaku yena i muongori loyi a dyondzeke kumbe a register-iweke ka laha South Afrika.

Tindlela to hlayisa leti nga ti tirhisaka hileswaku ndzi ta endla hi matimba leswaku ndzi kuma nkarhi wa ku wisa nyana, kumbe ndzi endla hi matimba leswaku ndzi kuma lavo va nga na vutivi na timhaka ta vu ku massage kumbe ku endla leswaku munhu a va kahle emirini no wisa, ivi ndzi wisa ndzi nwa mati kahle ndzi dya swakudya swo tenga kutani ndzi ta ya mahlweni ni ntirho wa mina loko nkarhi wu fikile.

Loyi a fanekelake a kuma vukorhokeri bya le kaya hi loyi a hlayisaka ndyangu wa yena kumbe a hlayisaka muti wa yena kumbe munhu loyi a nga lonkulu emutini loyi ku nga muti wa yena hi yena a faneleke ku kuma vukorhokeri bya le kaya.

Eka vavanuna ndzi nga mi byela leswaku ku va u tshika timhaka ti ku tlhava, kumbe u tshika timhaka endzeni ka mbilu ya wena kumbe emiehleketweni u nga ti humeseli ehandle, swi ta endla leswaku u vaviseka kumbe u nga vi kahle emiehleketweni a swi kahle swinene. Loko ku ri na timhaka to karhi leti nga ku vavisa kumbe ti nga ku khomeki kahle ti humeseli handle, u byela loyi a ku vaviseke kumbe lava va ku vaviseke, kutani hi ndlela yoleyo u ta endla leswaku u pepa u va kahle na vona va kota ku va va nga ha endli leswi va swi endleke swo biha. Loko ku ri hi le mutini wa ka n'wina tshama hansi na vona hinkwavo va ndyangu u phefemula ta le mbilwini kutani u ta va kahle na wena emiehleketweni.

Ndzi swi vona ku ri mhaka ya nkoka swinene ku va vana va dyondzisiwa bokisi ra mpfuneto wo sungula hikuva vana va bayizisa naswona va tlanga mitlangu yo hambanahambana etindhawini kumbe ku hala makaya, kumbe van'wani va nga tikuma va ri va kha va endla tidyondzo ta vudokodela,. Swi ta endla leswaku loko va fika kwahala swikolweni swa le henhla swi va olovela ku va va tiva bokisi ra mpfuneto wo sungula. Naswona emakaya swi ta endla leswaku loko va vavisekile kumbe van'wana va vanghana va vona va vavisekile va pfuna hi ku hatlisa hikuva va ta va va dyondzile exikolweni.

Nhlayiso wa rihanyo wu va khumba hi ndlela leyi lava nga tsoniwa hileswaku eminkarhini yo tala va tshama va ri wexe a va koti ku fikelela swilo swo karhi leswi endlaka leswaku va nga vi kahle, xin'wana loko va tshama va ri wexe van'wani va tsoniwe emiehleketweni hikokwalaho xin'wana ni xin'wana vo khoma kumbe va tikuma va endlile, leswi swi nga ri ki kahle eka vona hikuva swi ta va vavisa kumbe swo biha eka vona.

Ku va munhu a vulavula na munhu wo tirha hi ku pfuna vanhu swi endla leswaku a va kahle swinene, hikuva vanhu vo tirha hi ku pfuna vanhu va dyondzekile va dyondze ku vulavula na vanhu va dyondze ku va pfuna kahle emiehleketweni. Hi yo mhaka ku va munhu loko a karhatiwa hi ku amukela swilo swo karhi a ya a ya vulavula na munhu loyi a tirhaka hi ku pfuna vanhu endla leswaku endzhaku ka loko a swi vulavurile swi n'wi endla a va kahle hikuva na yena u ta ku pfuniwa eka munhu luya emiehleketweni emirini hinkwako.

Tinhlaka ta ta ta ta ta ta xihlawuhlawu leti vatsoniwa va hlanganeke na tona emavhengeleni hileswaku hi minkarhi yo tala vanhu a va va tekeli enhlokweni. Loko vo tikuma va kumbe ku ri na layeni yo karhi leyi ya ku ku phakeleni ka swin'wani kumbe layeni yo fola yo ya teka mali kumbe ku humesa mali yo karhi, vo tala a va va tekeli hlokweni vo va tshika va yima ndhawu yin'we, hambileswi va kha va swi vona leswaku a nge yimi nkarhi wo leha, kumbe vanhu lava va kahle a va va tekeli enhlokweni va va va tshika va yima ndlela yeleye.

Ina mali yo engeteriwa yi nga va na xiave eka ku antswisa vutomi bya vatsoniwa, ntsena loko lava va tekaka mali ya vatsoniwa kumbe ku khoma mali ya vatsoniwa va endla leswi faneleke, va fane va va xavela timpahla va va nghenisa swikolo, va va lavela timovha to va yisa eswikolweni, va nga xavi swakudya ntsena ivi va teka mali liya va ya va ya yi dya kumbe ku tlanga makhazi kumbe ku nwa mabyalwa a swi laveki. Yi nga antswisa vutomi bya vatsoniwa mali yaleyo ntsena lava va va khomeke kumbe va hlayiseke va tirhisa mali liya eka vona.

Ina vavabyi va tele swinene eka xibedhlele xa haleni kaya. Lexi endlaka leswaku va tala hileswaku xibedhlele xa kona xo va xin'we ntsena laha mugangeni wa ka hina, leswin'wana swibedhlela swi le kule kumbe emadorobeni. Xibedhlela xo va xin'we xi ri nexe muganga wu tele ende a hi muganga wun'we ku na muganga yo tala swinene laha endhawini ya ka hina, hi swona swi endlaka leswaku swibedhlele swi tshama swi tele naswona vatirhi va kona va xota, a ku na vatirhi vo tala van'wani vatirhi a va endli hi ku hatlisa.

Ina ku va hi tlhaviwile ku sivela COVID-19 swi pfunile hikuva COVID-19 yi hetelele yi famba yi nga ha vi kona, xitsongwatsongwana xa yona xi hetelele xi ti kumeka xi nyamalala laha tikweni, hikuva siku na siku a xi tshama kha xi engeteleka kambe ku te le loko ku fika vhakisini ya COVID-19 ku tlhavatlhaviwa vanhu xi sungula ku hunguteka hi minkarhi hinkwayo.

Loko munhu a lava ku susa mindzelakano leyi landzelaka ndyangu wa ka wa ka wa ka wa ka vona i fanele a ya eka eka dokodela wa xintu kumbe nyanga yo karhi leyi tivaka swa xintu nyanga ya matimba swinene va ya va ya lavisisa ivi n'anga yi ta va byela leswaku va fane va endla yini, va fanele va ya va ya phahla kwihi ka xivongo xihi kumbe ku tirhisa mimirhi yihi ya xintu leyi nga ta va hlantswa kumbe ku sivela ndzelekano yo landzelela ndyangu.

nkoka wa rihanyo ra kahle ra miehleketo hileswaku eka nkarhi lowu hi nga ka wona i nkarhi wa thekinoloji swinene, i nkarhi wa tirhisa ngopfu tifowunu, i nkarhi wa ku ngopfungopfu swikolo, vo tala va ya etiyunivhesiti etikholeji, so nkoka wa miehleketo wa laveka swinene hikuva eminkarhini yo tala swilo swilo sweswi ni nga swi hlaya hinkwaswo swi lava miehleketo ku va u tirhisa yona.

Vukorhokeri lebyi katsekaka ka hlayiso le kaya ku fanele ku va na mali yo kahle yo hlayisa ndyangu, ku fane ku va na na na na na swakudya swa kahle, mati yo hlamba, mati yo nwa na hinkwaswo xikan'we na swa rihanyo, ku loko ko tshuka ku va ku vavisekile wun'wani kumbe ku endlekile swin'wana ku tsutsuma ku yiwa exibedhlele.

Ku na xitsongwatsongwana xa HIV i xitsongwatsongwana lexi xi nghenaka hi loko vanhu va endla timhaka ta masangu va nga tisirhelelanga kumbe ku endla swin'wani swa tingati ngati kumbe ku tirhisa xisinghwana xin'we va nga ri na ku tiva leswaku ku ta endleka yini. I xitsongwatsongwana lexi nghenaka emirini xi nga ha kumeki kumbe xi nga tshunguruweki i xa vutomi hinkwabyo. Ku na xitsongwatsongwana xa TB lexi nghenaka hi ku dya swilo endhawu yin'we kumbe ku nwa mati yo karhi hi bodlele rin'we, kumbe ku natswa xo xo karhi ndhawu yin'we, leswi endlaka leswaku TB yi nghena, kumbe ku khohlolelana.

Leswi nga leswi nga endlaka leswaku mikarhi ya mirhi yi olova eka vuvabyi bya vuvabyi bya Dementia, hileswaku va fanele va tshama karhi va endla migingiriko ya le kaya va nga tshami va tshame hansi hikuva swi nga byi nga engeteleleke vuvabyi lebyi. A va endli migingiriko yo fana no sweka, yo yimbelela kumbe ku endla swin'wana swa migingiriko ya le kaya, swi ta endla leswaku mimirhi yi nghena kahle va kota ku yi n'wa.

Hi ku ya hi mina, mirhi leyi hungutaka ntshikelelo wa mianakanyo a yi twisisiwi kahle muganga wa ka hina. Hikuva ku na vadyuhari vo tala lava dyuhaleke hi mianakanyo, kambe a ndzi voni lexi cincaka hi vona swo ya swi ya mahlweni hi vona leswi va vadyuhaleke hi swona. Hikuva vanhu lava va, va va ku va va tekelaka enhlokweni kumbe lava, kumbe vatswari va vona a va koti ku va, ku va tirhisela mimirhi ya kona. Hi yo mhaka a ndzi voni ku cinca eka vanhu va kona va laha mugangeni wa mina.

Ku, ku nga khumba hindlela leyi, phela hileswaku vavabyi vo tala swinene swi ta endla leswaku va tshama nkarhi wo leha va nga ri na mimirhi. Leswi swi nga ta endla leswaku vo tala va vona va lova, kumbe vuvabyi bya vona byi ya mahlweni byi nga ha tshunguleki, kumbe ku ya va ya tluleta van'wana vuvabyi lebyiya leswi nga ta endla leswaku emugangeni kumbe etindhawini ta le makaya ku nga ha vi kahle swinene.

Mindyangu yi nga va pfuna hi ku hlaya, no vona, no hleketa kumbe ku anakanya leswi mimirhi yi nga ta va endla swona. Xo sungula yi nga va pfuna hi ku hlaya leswaku mimirhi leyi hi yona leyi va fanekele va faneleke va n'wa yona hi nkarhi wa so hi siku ra so kumbe kangani hi siku. Xin'wana va nga va pfuna ku vona leswaku mimirhi leyi a yi hundzeriwanga hi nkarhi ke, va kota ku endla leswaku mimirhi yi va kahle endzeni ka mimiri ya vona.

Lexi endlaka leswaku ti-private healthcare ti durha hileswaku, mimirhi ya vona i mimirhi leyi yi tshembisaka leswaku yi ta ku hanyisa. Naswona loko u ya kona a wu teki nkarhi, ene a wu hlweli. Xin'wana xa kona va ku khoma kahle, va endla hi matimba leswaku u fanekele u hola kumbe u kuma lexi u xi lavaka. Swilo swa vona swi endliwa hi xihatla ku tlhela ku tsakiwa hi leswi endlaka leswaku private healthcare yi durha ku tlula public.

Nkoka wo va vanhu lava tshamaka ematikoxikaya va kota ku kuma mimirhi yo ti hanyisa, hileswaku swi ta endla leswaku mimirhi, vuvabyi kumbe vuvabyi byi nga yi emahlweni evanhwini. Ku va vanhu lava tshamaka ematikoxikaya va kuma mimirhi swi ta endla leswaku vuvabyi byi nga tali naswona byi nga byi nga haxi wun'wana na wun'wana hi ku hatlisa. Hikuva loko lava nga le matikoxikaya vo ka va nga kumi mimirhi hi ku hatlisa kumbe mirhi yo tala, va ta suka va ya emadorobeni van'wani va ya va ya jola kona va endla swa masangu va siya vuvabyi lebyiya kutani vuvabyi tala etikweni.

Hileswaku ku yimisa vuvabyi bya Dementia swi famba kahle swinene laha tikweni kumbe lava byi yimisaka va endla kahle va dyondze kahle naswona va swi endla hi vukheta no va va ri na ntokoto naswona. Hi yo mhaka a swi fanekelanga swi cinciwa hikuva va ha byi endla kahle, bya ha yima vuvabyi lebyiwa naswona lava dyuhaleke va ha khomiwi kahle.

Swikolo swi fanele swi endla hi matimba leswaku n'hweti yin'wana na yin'wana loko yi hela kumbe loko yi sungula, ku vitaniwa tinese kumbe vaongori lava humaka eka swibedhlele swa le kusuhi va ta va ta dyondzisa hi ta rihanyo ra miehleketo eka swichudeni.

Leswi endlaka leswaku mimirhi yi durha ngopfu hileswaku, laha va yi xavaka kona kumbe laha yi endliwaka kona na kona ya durha. Lexi endlaka leswaku yi durha xin'wana hileswaku, tanihileswi, tanihiloko hi swi tiva leswaku mimirhi yi endliwa hi ti-drugs ti-drug ta durha swinene, ku va ti-drug ti durha swi endla leswaku mimirhi na yona yi tikuma yi karhi yi durha.

Ya wu hambana hindlela leyi, wa phurayivhete wa durha swinene naswona i swilo leswi va swi endlaka leswaku u hola hi xihatla, kumbe va ku hatlisela lava nga teki nkarhi naswona u kuma vutshunguri lebyinene. Kambe wa mfumo u ta ta u kha u vabya kutani u fika u tshama u fola layini na wena u tshama nkarhi wo leha swinene u nga se ongoriwa, leswi nga ta endla leswaku u dlina u nga ha vangi kahle. Kambe wa phurayivhete wa durha hikuva a wu hlwelisiwi loko u fika u vhela u tekiwa u yisiwa endzeni ka ka yindlu ya ku ongola va ku nyika leswinene va ku khoma kahle hi yo mhaka phurayivhete yi durha.

Xitsundzuxo lexi ndzi nga xi nyikaka munhu loyi a chavaka ku sungula mirhi yo hunguta ntshikelelo wa mianakanyo hileswaku, if ndzi nga n'wi tsundzuxa leswaku i fanele a sungula mirhi ntshikelelo wa mianakanyo u nga se sungula swinene hikuva loko o ya a ya sungula ku ri khale u ta va se a nga ha ri kahle, a nga ha anakanyi kahle kumbe se a va a karhi a hlangana nhloko leswi nga ta endla leswaku swi ya swi kha swi tshikelela ngopfu, hikuva a nge loko se a sungule ku hlanganahlangana nhloko a nge he koti ku n'wa a nge he koti no no ti endlela xin'wana na xin'wana. i fanele a n'wa mitshikelelo ya mianakanyo yi nga se za yi va ngopfu.

Va nga swi papalata hindlela leyo, hi mikarhi hinkwayo va fanele va tshama va tshama va languse vadyuhari, kumbe ku ri na munhu loyi a tshamaka na mudyuhari a nga suki emahlweni ka yena kumbe endzhaku ka yena. Loyi a n'wi hlayisaka a n'wi n'wisaka mimirhi a n'wi dyisaka hi mikarhi hinkwayo.

Ndzi nga n'wi tsundzuxa leswaku i faneleke a a pfumela ku pfuniwa, hikuva loko o ala ku pfuniwa ntshikelelo wa mianakanyo wu ta ya emahlweni kumbe wu ya wu kha wu kula leswi swi nga ta endla leswaku a nga ha tshama ekaya a suka a jikajika na mapatu a onhela onhela vanhu. Sweswo swi ta onhela na hina na vana va kona, hikuva hi ta vona mhani wa hina a ri emapatwini, ivi se hi sungula ku va na tinkingha ta miehleketo na hina kumbe hi tshama hi ri na switirese.

Makhombo ya ku hunguta ku tirhisa mirhi yo hunguta ku karhateka hindlela yo biha hileswaku, u nga tikuma u ri karhi u nga ha ri kahle endzeni ka miri wa wena, mirhi wu ku vavisile endzeni kumbe u tikuma u hundzile emisaveni hikuva mimirhi yo tala yi endliwa hi ti-drug kumbe swin'wana swo ka swi nga ri kahle loko u yi n'wile ngopfu kumbe loko u tate ngopfu mirhi wolowo.

Swifaniso emabodhleleni ya mirhi swi nga pfuna vavabyi hileswaku, loko vavabyi vo ze va vona xifaniso ebodhleleni va ta xinyanganyanga kutani va gina va xikhoma emiehleketweni. Mundzuku loko o tlhela a vona xifaniso lexiya futhi i ta tsundzuka leswaku bodhlela leri ni ze ndzi ri n'wa hi siku ra so na so na so, naswona ni ni ri n'wile njhani. Xifaniso xi kahle emabodhleleni hikuva vadyuhari kumbe vavabyi swi endla leswaku va nga rivali mimirhi ya vona.

Mbuyelo lowu nga ta va kona hileswaku, loko vavabyi van'wana kumbe vadyuhari van'wanyana va tsandzeka etliliniki va ta suka va ya zama hi tin'anga, kutani tin'anga ti ta va kota. Kumbe loko va ri etin'angeni ti va tsandzeka, va ta suka va ya lava mimirhi etliliniki kutani hi yin'wana mimirhi yi ta va pfuna. Mbuyelo ku ta va wolowo leswaku loko un'wana a nga pfuneki hala i ta ya a ya pfuneka ka sayiti lerin'wani.

Loko a ndzi vo minister of transport, a ndzi ta endla hi matimba leswaku hi mikarhi hinkwayo ku tshama ku ri na mathirayifiki mapatwini lamakulu, kumbe lavo kambela byalwa emirini wa munhu leswaku munhu a nga dakwangi, kutani a nghena epatwini xana?